Tsa rona re apara diaparo tsa setso tse di jaaka letoisi la basadi le tshega ya banna ka dinako tsa meletlo e e kgethegileng. Diaparo tseno di diriwa ka letsela la setso, mme di tshwana le mokgwa wa botshelo jwa bone. Fa dingwaga di ntse di feta re bona diphetogo, bašwa ba simolola go kopanya setso le se se senang setso. Le fa go ntse jalo, diaparo tsa setso di sa ntse di le botlhokwa mo meletlong e e jaaka, diphitlho, lenyalo le magadi. Diphetogo tseno di bontsha gore setso se a ikamogela mme se nna le lobelo le le leele.

Moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e tlotlegileng jaaka di-conference o bontsha boikgantsho ka setso go le seriti. Fa o apere sentle le ka tlotlo, o ka ema mo matlhong a bangwe o le motho yo o ikgantshang ka bošwa jwa gago. Le fa go ntse jalo go botlhokwa go netefatsa gore moaparo o tshwanela le seemo sa tiragalo, le gore o a amogelwa mo lefelong leo.

Ke nagana moaparo wa setso wa basadi wa letoisi o montle. O bontsha botho seriti le botaki jwa setso, letoisi le ka dirwa ka mebala e e farologaneng le manaka a mantle a a bontshang bokgoni jwa ba ba le logang. Ke moaparo o o kgatlhang mo matlhong, o tshwanetse ke meletlo ya setso le mananeo a tlotlo. O ruta ka botshelo jwa bogologolo le maitsholo a tlotlegileng.

Ee, go ka nna jalo ka tsela e nngwe, diaparo tsa setso tsa merafe e mengwe jaaka tsa seZulu le seXhosa, di bontsha nama ka tsela e e lekaneng. Segolo jang mo meletlong ya setso le fa e le karolo ya setso bana ba segompieno, ba ka tsaya moaparo o o ba o dirise mo maemong a a sa tshwaneng. Ba dira gore a bonale jaaka bo jwa go apara diaparo tse dikhutshwane, le fa go ntse jalo go botlhokwa gore re rute bana pharologano fa gare ga moaparo wa setso le fashion-e ya letsatsi le letsatsi. Le go tlotlo ya mekgwa le meaparo ya setso e bolokile.

Dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di supa setso sa motho ka tsela e a aparang ka yona. Mebala e a e ratang, ditshwantsho tse di leng mo diaparong, diaparo tsa setso di ka bontsha morafe wa gagwe jaaka basadi ba Botswana ba apara makgabe jwa setso le letoise mo meletlong. Dibaga di le dikgabiso di ka bontsha maemo, ditumelo kgotsa ditiragalo tsa setso. Dilo tseno tsotlhe di dira gore motho a itshupe ka mokgwa wa gagwe wa botshelo a bontsha tlotlo mo setšhabeng.

Setso, mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse go apara moaparo o o bontshang tlotlo le seriti jaaka letoisi, borokgo jwa setso kgotsa khiba. Go itekanela le setso sa gago ke sekai mo Setswana, mosadi o ka apara khiba le letoisi fa a le mo meletlong ya semmuso kgotsa lelapa. Go le jalo, ka gore go supa gore o moemedi wa lelapa, o godile ebile o tshwanetse go nna le boitshwaro jo bo siameng. Moaparo o supa tlotlo mo baneng le mo setšhabeng.